Umntwana makaqaphele indlela asebenzisa izibane zokuwela kwaye angathethi nabantu angabaziyo. Kufuneka angadlalisi ifowuni xa uhamba ukuze ahlale ekhuselekile.

Ewe, irenki yeetekisi endihlala ndiyisebenzisa ilungiselelwe kakuhle kuba inendawo ecwangcisa kakuhle yokumisa. Kukho umphathi ojongayo kwaye abaqhubi bayalandelelana. Kodwa ke ngamanye amaxesha kudibana imicelimingeni njengemigca emide, ukungabikho kwendawo yokuhlala okanye ukungabi kakuhle kweteksi ngamaxesha athile.

Ewe, ndakha ndafumana imeko eyoyikisayo xa iteksi endandikhwele kuyo yaphantse yangqubana nemoto ngenxa yokubaleka isibane esibomvu. Ndaziva ndoyika kakhulu kwaye ndakhathazeka ngokhuseleko lwam nabaseteksini. Le meko yandenza ndaba noloyiko xa ndihamba ngeteksi kwaye ndafunda ukubaluleka kokukhusela imithetho yendlela.

Ndingabalisa ukuba iV and A Waterfront yindawo enembali enkulu eyakhiwe kwizibuko lakudala apho iindwendwe zinokubona intaba iTable Mountain kakuhle. Le ndawo inezivenkile, iindawo zokutyela, imyuziyam ezifana nezeeRobben Island kunye nemisebenzi yokuzonwabisa njengokukhwela isikephe. Nto leyo eyenza ibe yindawo ekhethekileyo kwaye enomtsalane kubakhenkethi.

Indima ye-customs clearance kukujonga nokuvuma imveliso ezingenayo okanye eziphumayo elizweni ukuqinisekisa ukuba zihambelana nomthetho kwaye zihlawulwe iirhafu ezifanelekileyo. Le nkqubo inceda ukuthintela ukurhweba okungekho mthethweni, ukukhusela uqoqosho kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lwabemi.

Uxolo bhuti, ndicela uxolo ukukuphazamisa kodwa andikwazi ukuphefumla kakuhle xa kukho umsi wecuba kuba ndineengxaki zesifuba. Ukutshaya emotweni kungakhathaza abakhweli kwaye akuvumelekanga ngokomthetho. Ndicela uyicime sakuba siphumile.

Abakhenkethi banomdla wokundwendwela iRobben Island ngenxa yembali yayo enentsingiselo kuba yayiyindawo apho uNelson Mandela wavalelwa khona iminyaka emininzi. Le ndawo ibonisa imbali yomzabalazo wokulwa nokucinezelwa uMzantsi Afrika, nto leyo enceda iindwendwe ziqonde imbali yezopolotiko nezoluntu yelizwe.

Uxolo bhuti, ndicela uxolo ukukuphazamisa kodwa andikwazi ukuphefumla kakuhle xa kukho umsi wecuba kuba ndineengxaki zesifuba. Ukutshaya emotweni kungakhathaza abakhweli kwaye akuvumelekanga ngokomthetho. Ndicela ulicime uliphinde ulilayite ke sakuphuma.

Kunge kohliswa uluntu ukuba lusebenzise izithuthi zikawonkewonke ezifanelekileyo ukuze kunciphe inani leemoto endleleni. Urhulumente angaphucula iindlela kunye nezithuthi zoluntu ukuze zibe zikhawuleza, zikhuseleke kwaye zithembeke ngakumbi.

Ukuba ikhona inkonzo yezithuthi zesibhedlele, iyanceda kakhulu ekunciphiseni imiqobo yokuhamba, yenze kube lula kubantu abadala ukufikelela kunyango ngexesha kwaye ikhuthaza ukuhlala besempilweni. Ukuba ayikho, ezinye iindlela ezi.

Ndiyawuthanda umsebenzi wam wokuba ngumqhubi weteksi kuba ndinethuba lokunceda abantu bafike ezindaweni abazilandelayo, kwaye ndiyakwazi ukudibana nabantu abahlukeneyo mihla le. Kwakhona ndiyayixabisa inkululeko yokusebenza ngamaxesha atshintshayo kunye nengeniso endiyifumanayo xa ndisebenza nzima.